Ukunqongophala kwemvula kusichaphazela isivuno somlimi ngokuthi imvula iye ingani. Ngoko ke umhlaba uye ome. Ekubeni umhlaba omile iye loo nto ithethe ukuthi isityalo asifumani manzi ngokwaneleyo, okanye asiwafumani kwa uwafumana amanzi. Loo nto ithethe ukuthi isityalo siyafa.

Isityalo ekuthiwa ngujongilanga sinceda ukwenza ioli enceda abantu okanye izilwanyana. Iphinde isityalo esithwa ngujongilanga sincede sibe kukutya kwizilwanyana ezinjengeegusha, iinkomo. Isityalo esingujongilanga siphinde sibe luncedo ekubeni ibe bubuhle nokuphefumlisa abantu.

Indima edlalwa zizibonelo zenkxasomali karhulumente, zinceda abalimi bakwazi ukutyala, abalimi bakwazi ukusebenzisa iteknoloji entsha. Baphinde, iphinde incede abalimi bakwazi ukuqasha abanye abantu abangenamisebenzi, okanye abangasebenziyo abahleli emakhaya.

Amanina kumsebenzi wolimo azisa ukuhluka kwezimvo neendlela zosebenza ezahlukileyo. Futhi, xa uquka amanye ufaka amanina kumsebenzi wezolimo kuzisa uxolo eluntwini. Ithi loo nto yenze kube lula kumsebenzi wezolimo ukuhamba, ukuhamba komsebenzi.

Ndizoqala ngodala amaphulo okubhengeza inyama yam. Emva koko ndilungise kwangethuba imfuyo yam, iigusha zam, ukuba zibe sempilweni, ndizise koogqirha abazana neegusha nezemfuyo. Abantu bam ndibabhengezele kwangexesha, abantu abathenga inyama, ukuba ndithengisa inyama futhi isemgangathweni ophezulu.

Ndizoqala ngohlola umhlaba lo wam endinawo ukuba ulungele uba mandityale ntoni na. Okwesibini, ndizame ukucwangcisa okokuba ndikhetha kweliphi icala na kwezolimo, kumacandelo ezolimo. Leliphi icala lezinto endizawuzikhetha. Okwesithathu, ndicwangcise okokubana ngaba izohamba njani isicwangciso sam sokulima. Okwesine, ndizame ukucwangcisa nokugqogqa ndijonge okokubana ngaba zeziphi izinto ezinokundinceda ukuba ishishini lam lihambe phambili lokulima.

Izonceda igadi yam kwiinto ezinjengetswele. Ndizawuyeka uyothenga itswele espaza. Ndizawuyeka uthenga iinto ezinjengemifino, ndizawuthatha emva kwegadi yam, endlini yam. Izandinceda nakwimali, mhlawumbi xa ndidinga imali ndingakwazi ukuzivulela njee ishishini lam lothengisa imifuno, ndithengise ngayo ukuze ndifumane imali. Ndiyeke into yoboleka imali ndizifake ematyaleni.

Emva, endlini yam, ndilime imifuno, ndilime itswele. Itswele ndizawuyeka ulithenga futhi lisempilweni. Ndilime iitapile, ndalima ibhitruthi. Ndalima ii-carrots. Zonke ezi nto kukutya okusempilweni, okudurayo ezishophu.

Ngokolwazi lwam, endicinguba sonke siyayazi, sisonka into eyenziwa nengqolowa, i-pizza, iinto ezinjengeemakharoni, iinto esizityayo. Kodwa ndiphinde ndayazi okokubana ngaba utywala nabo benziwe ngengqolowa, umqombothi.

Iziqhamo ezikhula ngobusika ngamaorenji, ziilamuna, ngama-apile, ngamapere.

Ukunkonkxa iimbotyi kunceda ekubeni iye ihlale ixesha elide ingamoshakali. Futhi iye ifumaneke nanini na xa uyifuna, iimbotyi. Akukho xesha lithile kuthiwa, hayi ziphelile. Inceda kwiinto ezinjalo.

Izinto ezenza kube nzima ukuvuna, kube kumanzi kakhulu. Xa kuxhaphake imvula kuba manzi kakhulu, futhi kuye kunxunguphale kakhulu izityalo. Loo nto iye yenze ukuba kulibaziseke ke ukuvuna.

Ndingathi kubantu basezilalini mababuyele embo, ekubeni makulinywe, makufuywe. Kuba kokona kutya kusempilweni kunokutya sikutyayo kwezi ntsuku. Futhi xa ulima, uvuna uyakwazi ukuthengisa ukuthengisa kwimisebenzi enqabileyo. Uyakwazi uzisa isonka etafileni endlini yakho. Futhi uye unqabe ukuya e-spaza shop usebenzise imali yakho.

Ndingathi izixhobo zizawuxhomekeka kumhlaba endinawo ukuba ubukhulu bawo okanye ubuncinci bawo. Kodwa into eqinisekileyo ndizawusebenzisa izandla, ndiphinde ndisebenzise nezitshizi, izipreyi, ukuncedisana ukuba izityalo zam zingatyiwa zizinambuzane.

Umntu ofaka isicelo abe ngummi weli lizwe, ahlale apha kweli lizwe. Okwesibini, umntu abe nesicwangciso ukuba izawuhamba njani into yakhe yokulima. Okwesithathu, ndingathi asibonise singurhulumente ukuba umhlaba wakhe uphi, unjani, ukuze sizawuncedisana naye ukuwuhlola umhlaba lowo.

Yokufuya iihagu. Ihagu ithatha ixesha elincinane ukukhula. Okwesibini, ihagu iye inike umfuyi lo isigxila somsebenzi nengenisomali. Okwesithathu, awuchithi mali enintsi ekuthengeni ukutya kweehagu ngokuba itya nokuphi na ukutya okukhoyo.

Xa usenza umqwayito weepesika, uyazihlamba. Emva koko, uzihlambe uzibilise for imizuzu emibini. Okugqiba ususe amaxolo, emva koko, uzisike, uyinqunqe uyinqunqe kakuhle, ibe zizilayi ipesika yakho. Emva koko ukuba usebenzisa ufuna ukuyomisa okanye ukuyenza ngelanga, uyibeke phezu kwetreyi then ubeke elangeni.

Ndicinga okokubana ngaba kufuneke ube neinshorensi apho eza kunceda mhla kuphela umsebenzi. Okwesibini, ndicinga okokubana ngaba funeka ibe khona imali omane uyigcina ukwenzela mhla kufika iimini ezifana nokunje, ube nako ukunceda abasebenzi bakho. Okwesithathu, kufuneke ubazise abasebenzi bakho kwangethuba okokubana ngaba yinto enohle yenzeke le okanye yehle.

Imicelimingeni ekufuyeni iinkukhu ziinto ezinjengeentsholongwane ezikhoyo, eziye zihlasele iinkukhu, izilwanyana zasendle eziye zibe khona, imo yezulu. Kubalulekile okokubana iinkukhu zifumane ubushushu ukuze zikhule, zenze namaqanda. Ngoko ke iye iyichaphazele ukukhula kweenkukhu, nezinye ke izinto.